Ndingathi umdlalo wesoka kulapho eMzantsi abantwana abangamakhwenkwe bakhule bewuthanda okanye beyidlala. Kwaye umdlalo webhola ekhatywayo bubalulekile ngoba kaloku udibanisa abantu abantu baseMzantsi bayadibana bayobukela leyo match ithe yabakhona idibanisa abantu abohlukeneyo. Yiyo le nto ithandwa kakhulu ke apha eMzantsi Afrika.

Ziyaluphuhlisa kakhulu ngoba kaloku ziyalityhutyha lonke eli lizwe uve uba kuthiwa kuyodlalwa endaweni ethile bekuyodlalwa endaweni ethile. Ngoko ke yindlela eziluphuhlisa ngayo ukhenketho.

Oyena mdlali endimthandayo kakhulu nguSiya Kolisi ngoba kaloku nguye umdlali omnyama okhe wamela uMzantsi Afrika kwezombhoxo.

Akukho lula kakhulu ukuba ngumfundi ofunda elokishini okhuthelele umdlalo wokuqubha kodwa ke eyona nto ekumele ndiyenze kukucela inqununu yesikolo ukuba indincedise, ndikwazi ukufezekisa eli iphupho lam lokuba ngumqubhi.

Ndingathi ngumdlalo wombhoxo waseSouth Africa, angeke ndiwulibale umdlalo wango-twenty twenty-three.

Into endiyithandayo kukudlala i-netball, kukubaleka rhoqo ekuseni. Loo nto leyo indenza ukuthi ndikwazi ukucinga, ndikwazi ukucinga izinto ezakhayo.

Into endinoqale ndiyenze kukuthatha ifowuni yakhe, ndithatha ifowuni ngexesha lezifundo, ndiyamnika ngexesha le-weekend emva kokuba ezigqibe zonke izinto zakhe zesikolo.

iImicelimingeni yaloo nto kukuba abafuni kwenza nto, akho nto bayenzayo bayahlala nje, ibe ngabo nayo loo midlalo yeevidiyo. Akukho nto bafuna uyenza endlini, kwasesikolweni, batsala nzima ngoba kaloku bexakekile. Yile nto yale midlalo.

UHashim Amla ngoyena mdlali endimthandayo kakhulu kumdlalo weqakamba ngoba kaloku nguye owaqala lo mdlalo weqakamba eMzantsi Afrika.

Ziyalunceda olutsha kakhulu kuba kaloku abanalo ixesha lochaphazeleka kwezophulamthetho ngoba kaloku ixesha elininzi balichitha kwezemidlalo.

Ndingamcebisa ukuba makahambe aye esikolweni ayofunda. Le nto acinga uyenza kulula nokuyenza esesikolweni ngoba kaloku akukho kwanto ezamnqanda ukuthi makayenze. Makahambe aye esikolweni ayofunda, akukho kwasizathu sokuba angahlala angayi esikolweni ngenxa yokuba efuna ukuba ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano.

Ndingajongana nemicelimngeni encedisa incedisa ngesixhobo onozidinga xa ubaleka ngoba kaloku ndiyakuthanda ubaleka kakhulu.

Ndingamcebisa ukuba makaqale ukuba ne-hobby adlale, badlale ibhola ekhatywayo nokuba udlale ntoni but abe ne-hobby. Okanye ndingamcebisa ukuba makaziqhelanise nokubaleka rhoqo ekuseni okanye entshonalanga. Loo nto iya kumncedisa kakhulu.

Ukhona umntu endimaziyo owakhe waguqula into ayithandayo yamenzela ingeniso ingenelo mali. Uyazoba, unobuchwephesha obukhulu kakhulu ekuzobeni. Ngoku ufumana imali ngoba kaloku abantu bayamcela ukuthi cela abazobele ezo zinto bazifunayo. Uyakwazi nokuzoba wena ungumntu. So loo nto leyo imenzela imali kakhulu and kwaye yinto ayithandayo.